Xa ndinokuchitha usuku lonke ngaphandle kwe-smartphone sam ndingaziva ndidandathekile kakhulu kuba kula maxesha siphila kuwo yonke into ikwi-smartphone. Abangani sixhumana nabo kwi-smartphone, umsebenzi nawo simenze kwi-smartphone kunye nezinto ezininzi ebomini sizenza kwi-smartphone. Loo nto ibangela ukuba umntu one-smartphone, ubomi bakhe buba lula kakhulu.

Usapho olunamalungu amanintsi lungazuza kakhulu xa linokuthenga iWi-Fi kunoba ilungu ngalinye lizithengele idatha kwifowuni yalo kuba iWi-Fi ifumaneka ngexabiso eliphantsi. Futhi uyisebenzisa kangangoko unako, ebusuku, emini, emalanga, nanini na apho ufuna ukuyisebenzisa khona. Futhi yona iWi-Fi ayipheli kamsinya kanje ngedatha, ngoko ke xa usapho lusebenzisa iWi-Fi lifumana inzuzo eninzi kakhulu.

Iinkampani ezininzi zisebenzisa ii-AI chatbots ukuze ziphendule imibuzo yabathengi kwi-inthanethi. Okokuqala i-AI chatbot yakhiwe ngendlela yokuba ingaze ibe nazo iipazamo malunga nokupela amagama kwi-intanethi ukuze abathengi kwi-intanethi bangabinako ukudideka ekufundeni.

Umsebenzi we-speech recognition efowunini kukuba ifowuni yakho ikwazi ukuva nokubamba i-voice yakho xa uthetha. Ukuze nokuba ifowuni yakho ithe yalahleka, xa isetyenziswa ngomnye umntu ongenguwe, ikwazi ukuzilokha okanye ukuzicika ingasebenzi ukuze igcine iinkcukacha zakho zingalahleki okanye zisetyenziswe ngomnye umntu ongenguwe.

Amalungiselelo endiza kuwenza xa abantwana bam befunda basekhaya, befunda besebenzisa iteknoloji yale mihla, kukubathengela iW-i Fi ukuze basoloko babenayo idatha yokufunda. Bakwazi ukuphicotha ulwazi kwiteknoloji yala yale mihla abayisebenzisa rhoqo.

Iindaba endakhe ndaziva ezizindaba zobuxoki ndaziva kwezinye zonxibelelwano zobuchwepheshe bale mihla. Iindaba zokuba omnye wabantu endibathandayo kakhulu abakumabonakude akasekho, usishiyile kulo mhlaba. Loo nto leyo yandenza ndizive ndinxunguphele kakhulu ukuva ezo ndaba zimbi kangako kanti ayiyo inyani, ziindaba zobuxoki. Loo nto leyo yandenza ukuba phambi kokuba ndikholelwe ulwazi endilifumanayo ndiqale ndiphicothe.

Zinintsi iindlela zokubukela iimuvi kula maxesha esiphila kuwo. Ungayibukela imuvi ukuba uye kwiindawo ezibizwa ngokuba zii-cinema, apho uye uhlale khona nabantu abanintsi nibukele kumboniso bhanyabhanya omkhulu. Futhi ungaphinde uzibukele iimuvi kwi-smartphone sakho uhleli endlini, usendleleni uhamba okanye usemotweni. Zinintsi iindawo apho ungabukela khona iimuvi kula maxesha esiphila kuwo.

Ndithanda ukumamela umculo oyi-gospel, umculo wezenkonzo ukonwabisa umphefumlo wam. Futhi ufumaneka lula kumacandelo onxibelelwano olunjengooYouTube, Spotify.

Abantu bayathanda ukwenza uxhaphazo kubantu abaninzi kwiindawo zonxibelelwano. Abanye benza ngobana besazi ukubana kunzima ukuba bafunyanwe bangobani besebenzisa into ebizwa ngokuba yi-fake profile ukuze singabinako ukubafumana ukuthi bangobani kanye kanye. Abanye bayazifihla ukuze bangabonwa ukuthi bangoobani.

Kule mihla kulula ukuyila iindaba zobuxoki kwiindawo ezi ezibizwa ngokubana yi-digital news okanye kwiindaba zobuchwepheshe bale mihla kuba abantu okanye ulutsha lwanamhlanje lufuna ukubonwa. Lufuna ukuba nabalandeli abaninzi kwiindawo zonxibelelwano futhi abantu bayazithanda iindaba zabantu. Yiyo loo nto uye ufumanise ukubana abantu abanintsi bayila iindaba zobuxoki ukutsala umndilili wabantu ukuba ubalandele ngenxa yokuba beneendaba abaye bazithethe.